Ka di sekaseka ID ya moithuti, lengwalo la go ngwadiwa mo sekolong le bopaki jwa gore o mo aforika borwa. Gape di ka batla seteitemente sa banka ya motsadi kgotsa moithuti fa phenšene kgotsa thuso ya madi e tla tsengwang mo account-eng.

O tshwanetse go akanyetsa ditsholofetso tsa fa e segwe ditlhwatlhwa tsa morokotso, tshireletso ya tsone le gore di tshwanelana le maemo a gago a madi. O ka bapisa mefuta ka go sekaseka ditirelo tsa tsona, di tshenyegelo le di policy tsa puseletso mo mafelong a a farologaneng.

Sekoloto sa gago le histori ya go adima madi di ama kopo ya karata ka go supa boikanyego jwa gago mo go dueleng. Go tokafatsa o tshwanetse go duela ka nako go fokotsa sekoloto le go tlhokomela boemo jwa gago jwa madi.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke go tlatlisa tshedimosetso e e sa siamang ka go se neele dikwalo tse di feleletseng le go se itse maemo a sekoloto.

Go buisa le go tlhaloganya melawana go thusa go itse ditshenyegelo, boikarabelo le dikotsi tsa karata ya sekoloto. Se se netefatsa gore o dira tshweetso e e siameng, e e tshwanelang le maemo a gago a madi.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go thusa batho ka go ba ruta go sekaseka ditshenyegelo, morokotso le maemo a poseletso pele ba dira tshwetso. Se se ka ba thibela go tsena mo sekolotong se se ba se kgoneng go se duela mme se ba rotloetsa go dirisa madi ka boikarabelo.

Banka e tsaya tsiye, boemo jwa madi jwa bo mokopi, histori ya go duela le bokgoni jwa go busa sekoloto.

Dilo tse di molemo ke gore overdraft-e E fa tshegetso ya madi ka nako ya tshoganyetso le go tila go se duele. Dilo tse di borai ke tshenyegelo tse di kwa godimo le kotsi ya go tsena mo sekolotong se se sa laolwang.

Dituelo tse di tlwaelegileng di akaretsa bo morokotso wa overdraft-e, tuelo ya go feta selekanyo le tuelo ya tiriso ya letsatsi le letsatsi. Di ka tliwa go ka laola tiriso ya madi go ikoela pele le go dirisa account-e ya boikarabelo.

Dituelo tse di kwa godimo di fokotsa madi a a setseng, di ka baka mathata a go duela le go boloka. Go di fokotsa go ka kgonagala go kgethwe account-o e e nang le ditshenyegelo tse di kwa tlase.

O ka dirisa mekgwa e mengwe jaaka go kopa loan-e enang le morokotso o o kwa tlase kgotsa go dirisa account-e ya go boloka madi.

Tirelo ya go ntsha madi fa o le mo loetong e dira ka go dirisa karata ya banka mo ATM ya dinaga tse dingwe. Mme madi a nang ngwa ka fa sekoloto sa letsatsi.